Kukufika kungena kwigumbi labantu abaqalayo ukuza ezikweni lezempilo. Ukuba ufika apha ungene kwigumbi labaqalayo ubuze zonke iinkcukacha zakho nokuba uzokwenza ntoni nezifo ogula zizo.

Ngabantu abasebenzayo, abantu abatsalelwa imali ecaleni kuba mhla banengxaki bakwazi ungena kwizibhedlele zabucala bayokufumana unyango olungcono kunezibhedlele zikarhurumente.

Kwisikolo esinjalo esinabantwana abafika belambile ekuseni, ndingacebisa ukuba ekuseni kungafuneka kuqala kuphekwa isidlo sasekuseni esinjengesidudu ukuze abantwana babe namandla, bakwazi ukucacela ukufunda ezikolweni zabo kusesekuseni.

Umntwana onjalo uqalisa umbona ngokuba uyazikhetha kwabanye abantwana ebedla ngodlala nabo, angafuni udlala nabo ixesha elininzi. Ungumntu lo esoloko enomsindo edlala ngathi ngumntana lo kukho into emhluphayo. And ngumntana othanda ukubetha kwabanye abantwana.

Ungacinga icebo lokuba funeka lo mba uwubeke ngobuchule ebantwini ukwenzela abantu bangaxhalabi ukuba umhlawumbi le ekliniki abasobe baphinde bayibone, iphinde isiza apha kubo. Ubacacisele ibitheni le ekliniki ize kwenzeke kanje ngolu suku ukuba ingafiki.

Umntu onesifo seswekile ngumntu apha okhawuleza ukulamba, umbone ngokuba uyehla emzimbeni. Uchitha amanzi qho. Noba akaseli manzi uzombona ngokuchitha amanzi qho, ixeshana elincinci uhleli nje ebheka endlini yangasese. Ngumntu obonakala umlomo lo wakho uxwebile, umzimba wakhe usehla.

Ndingamcebisa ukuba makake abheke kwiziko lezempilo. Kungade kungenelele ezinye izifo kwesi sifo, kwesi kule meko akuyo.

Uzawukufumana iingcebiso zokuba kugqirha makatshintshe indlela aphila ngayo ngokwasempilweni. Ukuba ungumntu oselayo makangayi kakhulu ekuseleni. Angathandi ukutya ukutya okungenazakhamzimba, funeka athande ukutya ukutya okunezakhamzimba.

Amayeza eziNtu akufunekanga ungumntu uthande ukuwasebenzisa kuba wona nokuba aluncedo. Kodwa apha phakathi kuwe emzimbeni afika adale ezinye izifo like ukufelisha kwezintso, izintso zakho zingasebenzi kakuhle. Nto leyo ke izintso iyeyona nto ibangela ukuba mawuphile.

Ndingafuna ukwazi ukuba yintoni le angayithandiyo kokwaa kutya kwasesikolweni. Luhlobo okuphekwa ngalo okanye luhlobo oku kutya bakutyiswayo olululo?

Ndingambuza ukuba ezi zakhe kutheni zingalingani nezi zithengiswa emakethi. Zenziwa phi, kweyiphi indawo? And kutheni namaxesha lokuba maziphelelwe lungekhoyo phaa ebhokisini lazo?

Ukufowunela inqwela yezigulana kuba yiyo eza kufika ikwazi ukuba ingenza njani kuloo, kuloo daba lunje.

Kungokuba abantu abangootata abafuni kuncedwa kwimeko umntu ajongene nazo like uxinezelelo lwengqondo. Umntu ucinga enze kufutshane engacingi ukuba ngendiyisombulule njani le ngxaki ndijongene nayo.

Ewe, ingawuncedisa ukuxinezeleka lwegazi kodwa umzimba wakho kufuneka uthande uhlala uwulolonga ngoku uhlileyo.

Kufuneka aseke amaqela azawukwazi ubaxhobisa ngokuba umntu angagqitha kanjani kule meko akuyo. Baxoxe bedibene esibhedlele kwenzele umntu akwazi uthetha akhuphe uluvo lwakhe ukuba kuye kwenzeke ntoni. Loo nto ke umntu ingambangela ukuba alibale ngento eyenzekileyo, akwazi ukuqhubekelela phambili. Nomntu lona uzawube abamamele akwazi ubacebisa ngokuba mabaqhubekelele njani ngaphambili, angabagxeki.

Abafundiswanga kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa kuba uninzi lwabantu abakhulelelwa minyaka le eMzantsi Afrika lulutsha oluselutsha oluncinci. Loo nto ke urhulumente kufuneka athathe uxanduva nangakumbi abangenele ezikolweni, acacise ngoxanduva lokuba umntu kwenzeka ntoni na kumntu okhulelweyo esemtsha.

Kufuneka umxelele umongikazi ukuba intloko yakho ibuhlungu kakhulu kuba awunawukwazi ukubuyela ngasemva ungaziselanga ezi pilisi. Kuba umxelele ukuba ubekhe yakuphatha ngolu hlobo intlobo yakho, kuyoba nzima ukuba iphele ngaphandle kokuba usele iipilisi.

Kule mihla siphila kuyo ngoku sekulula konke. Uba kukho umfundi onjalo eklasini lakho, zama wena titshala ngoku utitshala esi sifundo. Zama ukurekhoda yonke into oyititshayo ukuze xa ugqibile ukwazi ukuthumelela lo mfundi ukwenzela angashiyekeli ngasemva, ukuze azifundele.

Ndingachitha ixesha naba secaleni kwam ndihambise incoko ngokwenzekayo okusingqongileyo kwilizwe lethu, ezikolweni zethu, konke nje okunokwenza ixesha lihambe.

Ndingamcacisela ukuba xa nodibana nomntu onjalo makangazami ukuba laa mntu makamenze ukuba a-andastende ukuba le ndlela ayiyo. Yena angazami ukuzenza laa mntu okanye afune laa mntu abe nguye. Makazame ukukwazi, ukufuna ukwazi ukuba angamnceda ngoluphi na uhlobo .

Ndingamthethelela ukuba umfundi makangagxothwa ngeli xesha lokuba esaziva ukuba usenamandla obheka esikolweni akukho nto imsokolisayo ukuba angabheka esikolweni. Azathi xa eziva ukuba akanakukwazi ubheka esikolweni, abengona aripotayo esikolweni uba akazukwazi ukuza esikolweni malunga nemeko imaxongo.

Ndingamxelela ukuba kutheni engayi ekliniki ukuba uyazazi na ukuba ubeka ubomi bakhe emngciphekweni nobomi bomntana emngciphekweni ngalaa nto ayenzayo.

Ndingamcebisa ukuba ngalaa mini yenkamnkam ndihambe naye ukuze mna ndenze yonke izidingo ekufuneka ezenzile apha phakathi enyangeni neza kuzidinga. Ndimncede ngokumthengela zona, ukutya, amayeza nemali eza kuthi xa exakekile phakathi enyangeni akwazi ukuba ayifumane ayisebenzise. Eshiyekileyo ke ngoku imali angayisebenzisa.

Ewe, ngumbono omhle lo kaDr Zulu kuba umntu xa ekwaziyo ukuthi azimele ngokwasezimalini, akukho mntu unokuthatha ilungelo lakho lokuba ucinga ntoni, enze ntoni. Nokuba kukuba, nokuba seyephetheke kakubi kuba uyazazi unemali yakhe, akazube exhomekeke kuloo mntu ezobe emphethe kakubi.

Umsebenzi wokuba ngumcimamlilo kufuneka ube ngumntu owuthandayo, uyithandayo le nto oyenzayo, lo msebenzi uwenzayo. Awunawukwazi uba sisicimamlilo ungayanga ngenjongo yoba lo msebenzi ndiyawuthanda. Kufuneka ube nelitshantliziyo elibeka phambili iimbono zabantu neminqweno yabantu ukuze ukwazi ukuphumelelisa, ukuphumelelisa lo msebenzi wokuba ngumcimeleli kakuhle.